Ngokuthi amadoda aye asinde ekucholeni amagciwane okanye ekuguleni kwaye kuye kuphele nokunuka okuye kube khona phaa kubhutana ezantsi. Kwaye kuncedakala ebhedini, akekho umntu wesifazane ofuna ukulala nendoda engolukiyo.

Ngoba ngalona umtshini uyakwazi ukuzijonga i-pressure yakho, asikho isidingo sokuba uhambe uyofola iilayini ezinde zoonontlalontle uba ulinde ukuncedwa, ube unayo wena umatshini wakho.

Kuba umntu oyindoda kwa uba ahambe ayochaza ukuba uhlukunyezwa libhinqa akaye athathwe serious, uye ahlekwe okanye agezelwe kuthiwa yho ubethwe yintombazana. So akukho lula ukuba umntu oyindoda ahambe ayochaza ukuba ubethwa libhinqa.

Ukuthi makahambe ayodibana noonontlalontle okanye oogqirha ukuze akwazi ukuthetha ngento emtyayo ngaphakathi. Okanye akhe azilolonge for ukuhambisa ixesha, akwazi ukulibala ngezinto ezenzekayo.

Ha-ana, kuba abantu abaninzi esibhedlele baye baphethe abantu abanye befile, abanye bengalutholanga uncedo ngoba abanye baye bagoduke beseneentlungu, abanye bagoduke bengancedwanga. Ngoba uRhulumente ayikho inkxaso ayenzayo kwezezimali zokuncedisa abantu abangathathi ntweni.

Ngoku sendingaqheli ukuhlala ngaphandle kwemaskhi kuba thina sesiqhele ukunxiba iimaskhi. Yonke into eyenziwayo yohlukile, umoya kunye neento nje.

Kukuthi abantu abanintsi baye baphele bengancedekalanga abanye bengazifumenanga iinto bebeyozifuna kwaye oogqirha baye babe nee-break zokutya. Ngoku abanye abantu baye baphethe behamba ngoba ii-break zabo zithatha ixesha elide, iwesi xa bembalwa. Abantu abakwazi nokulinda ngoba bayayazi ekugqibeleni abazuhoywa and abazuncedwa.

Ndingathi ngumrabho kuba xa uwufakile kuyavakala ba uwufakile, iye iphele yonke loo nto ikuphetheyo, kwaye ndikholelwa kakhulu kuye ngoba kuba uyasebenza.

Yheyi mfondini, kutheni ndiqala ukuzibona nje ezi pilisi zakho? Masikhe sizijonge phaa kwi-intanethi ukuba zisebenza nyani na. Ungaseli izinto eziza kugulisa futhi apha, zingasebenzi.

Oomantyi kunye namapolisa bayeke ubuqhophololo, bayeke usoloko bakhetha icala labantu abangezizo ii-victim kwaye abantu abenze rongo mababanjwe, mabangaphumi.

Ndiye ndifune ugqirha othandwa ndim kuba sendiqhele ukusetyenzwa nguye and naye seqhele ukundisebenza, futhi andithandi uqala ukusebenza nabanye oogqirha abatsha kuba ndingabazi ukuba basebenza njani.

Iye ithathe iveki okanye iintsuku eziyi-three, kuba kaloku apho sihlala khona iindlela zethu zimbi kwaye nenethiwekhi ithatha kade.

Kuba abantu abanintsi abazisebenzisi izikhuseli xa besabelana ngesondo kwaye abanye abantu baye bathole ukumitha ngoba baye badlwengulwe.

Hayi, kuba abesifazane bona baye bathi xa bebhujelwe bahlaliswe etrasini, bahlala nabantu phaa bathuthuzele. Ngamanye amaxesha baye banxibiswe iimpahla ezimnyama ukuze bakwazi ukuzilela abo bohlukane nabo. Abantu abangamadoda bona abaye bayifumane loo ngxeba leyo ukuba banxibe izinto, bakwazi ukuzilela abantu babo. Abaye bathi ngoba ukuswelekelwa babe bekhonjwa uba mababuyele apho bavela khona.

Sasizihambela ecaleni kwendlela nabahlobo bam. Sathi sisazihambela apho sisonwabile, gqi imoto ibalekile ingakwazi ubhrika. Yafika yabetha utshomam emlenzeni, yambetha waphaphatheka wayowa phana. Sabe sihleli thina sizamela ukufowunela ii-paramedics, iiambulensi uba mazifike zizomthatha. Udrayiva lo umtshayisileyo yena ubalekile, akakwazanga nokusinceda. Ii-paramedics zathi xa zifika umngani wam sephelelwa ligazi elininzi. Bathi xa befika bafika bamnceda bamfaka izinto uba , ukwazi uba malime igazi lingaphumi kakhulu.

Usisi wam owayecinga uba unomzimba omkhulu kanti hayi usisi wabantu ukhulelwe akazazi yena. Ndimbona sehamba esiya kwezi venkile zoo-my friend eyothenga ezi apetito for ukuba makehlise umzimba, kanti hayi akayazanga ukuba umntu ukhulelwe. Wazibona setyeba kakhulu kuba kaloku akazazi uba ukhulelwe.

Ngokuba umntu makazingce ngento ayiyo, makangavi ngabantu bethetha kakubi ngaye. Abantu bayohleli bethetha. Umntu makazingce ngaye, azithembe kwaye angamameli yonke into ethethwa ngabantu because kubalulekile ukuhlala uzigcine usempilweni. Kwaye uba uyagula ukwazi uhamba uyothatha iinto zakho, ungabi nalo ixhala labantu. Into endingayithetha kuba umntu aziphakamise kwaye angajongi abantu kwaye abe nesidima.

Ndiya kabini kathathu kuba andinguye laa mntu uye afane agule kwaye andinguye laa mntu okholelwayo oogqirha besiNgesi. Ndingulaa mntu okholelwa koogqirha bamaXhosa.

Ayikho enye indlela endingaziva ngayo ngaphandle komnika inkxaso, ndimnike amandla wokuba akwazi ukuphakama ahambe ayokujongana nento emphetheyo. Ahambe ayodibana nabantu besiXhosa bamtshekhe ukuba yintoni le irongo. Uba ufuna ukuthwasa bamthwasise ukuze azoba rayithi.

Ndithi mna masilandeleni isiNtu ngoba aba bantu aba ngabantu abasikhulisayo, basinakekela sakhula sangaba 'ntu singabo ngoku. Ngoku nathi asikwazi ube siyobalahla nje kwezi ndawo esingazaziyo bazofika bahlale kanjani. Bona babesikhulise kakuhle kumnandi. Ngoku nathi siyafuna ukuba bahlale kumnandi, bangaphathwa kakubi ngabantu abangabaziyo.

Ewe, kuba umntu osekhulile yena ofuna ukuhoywa ezinye izinto akazukwazi uzenza. Kanjengoba akazukwazi ukuya ethoyilethi, mhlawumbi akazukwazi uyihlamba. So ngoku funeke umncede, uphakame uhambe uyomenzisa izinto, ungamenzeli izinto, uhleli umhoya ngexesha lonke. And abantu esihlala nabo bona bayakwazi ukuzenzela izinto abafani nomntu oseyekhulile.

Ngokuthi bakwazi ukuhlala ngaphantsi babaxelele ngesi sifo, babafundise ngokunzulu ngesi isifo basazi ukuba sisebenza njani, funeke uthini ukuze ukwazi ukumelana naso. Bangabajongeli phantsi babe bebagxeka uba ngabantu abahamba belala nabantu. Kuuneka babafundise ngesifo esi, abantu basazi esi sifo ukuba sitrithwa njani.

Uluvo kukuba abantu bayeke ukuthenga iipilisi kwiivenkile zasekuhlaleni kuba iipilisi zasekuhlaleni azifani neepilisi zasekhemesti. Iipilisi zasekhemesti ziyahlolwa, ezasezivenkileni abantu abazihloli, bayazithatha nje bazithengisele abantu. Ngoku umntu angazibona sesifa ngokuthenga ezi pilisi zasezivenkileni ngoba azihlolwanga.